Go tokafatsa bokgoni jwa bo mme le bašwa ke go ba tshegetsa ga ba batla go ya dithutong tsa bone tsa temothuo, le go ba bontsha gore bokgoni bo ba temothuo ga se batho ba bontate fela ke batho ba bomme le ba borre. Le gore le bone ba tsewa ka selekano se se leka-lekanang le borre mo temothuong gore bokgoni bo borre ba nang le bone mo temothuong le bo mme le bašwa ba ntse ba na le bokgoni bo bo lekanang.

Ke ne ke tla mo botsa gore a go mo molaong go ntsha matlalo a diphologolo? A diphologolo tseo o di bolaile or o fitlhetse di ntse di bolaile moo? A gone o boleletse ba molao go ba itsise gore go na le diphologolo tse di ntshiwang matlalo gone mo a leng teng? A mo a leng teng ke lefelo le le siameng la go ntshetsa diphologolo matlalo? A o boleng tswana le ba mekgatlho ya SPCA ya mo South Africa gore o ba itsesi gore go na le diphologolo tse di suleng mme o dintsha matlalo?

Diphologolo ka mo polasing di tshwanetse go dula di itekanetse mme boitekanelo ba diphologolo go tshwana le boitekanelo fela ba badiri le balemirui. A badiri le maemo le balemirui ba lwala, diphologolo ga gona motho o ka di tlhokomelang mme di tla swa, batho ba Aforika Borwa ba tlhoka se ba se jang. Fa badiri ba polasi ba lwala ba tla bona kalafi kwa ditleliniking tse di gautshwane kapa ka madirelong a bookelo bo bo gautshwane.

Go na le melao ya gore diphologolo tsa lelapa di tshwarwa yang mo Aforika Borwa. Dintšwa tsa go farologana go na le ka mo o tshwantse di nne ka teng ka mo jarateng kapa ka mo polasing ga motho a nna le polase. Gore ntšha ya pitbull ha o na le yone o tshwanetse o bona le maikalelo a mo jarateng a boleele bo bo rileng ka mokgwa o gore di sa ya ko ntle ka mo straat-eng or-e mo mebileng di a bolaya batho. Gape ko dipolaseng go na le melawana ya gore diphologolo go na le mo tshwanetseng o di robatse teng tse di nang le di-hector-ra tse di rileng.

Balemirui ba tshwanetse go nosetsa dijalo tsa bone ka metsi a a rileng. Ga ba tshwanela go nosetsa go feta selekano kapa ka fo tlase ga selekanyo ka jalo ba tshwanetse le go tlhagolwa gore mefero e se mele mo dijalong tsa bone ka dinako tsotlhe. Temothuo e tshwanetse ya agelwa legora ka gonne go dinonyane le difofing tse dingwe tse di jang dijalo ka jalo go aga le gore go sireletsa dijalo tseo gore di mele ka manontlhotlho.

Dikumo tsa diphologolo di ka tlhagisiwa ka ditsela tse di tlotlang boitekanelo jwa diphologolo ka go tlotla diphologolo tse o nang le tsone le go di rata. Mme ke akanya gore di ka tlhomamisiwa ka gore mo inspector-ra a dula a etela lefelo lefelo le le nang le diphologolo kgafetsa-kgafetsa mme fela go netefatsa gore diphologolo di bolokegile le gore di sireletsegile le gore tulo e diphologolo di dulang mo go yone ke tulo e e lekaneng diphologolo.

Fa go wine farming go rewa dijalo le dijalo tse di dirang wine. Dijalo ee, di a jadiwa go raya gore diterebe. Farm ya di-wine go simolola ko tlase go simolola ka go jala dijalo mme di butswe, go be go diriwa wine ke yone wine farming.

Go fetoga ga tlelaemete go ama temothuo ka mekgwa e e farologaneng go raya gore ha setlha se fetoga le temothuo e a fetoga mme maungo le merogo di tsamaya ka setlha sa lona. Mme balemirui ba tshwanetse ke go ipaakanya e re fa e tsena mariga ba kgonthe ba baakanyetse maungo le merogo tse di tlo golang ga selemo se fetoga mme ka jaanong ha mariga a kena ba tla be ba baakanyetsa selemo se sa mariga.

Rooibos e oketsa ikonomi ya Aforika Borwa ka mabaka a gore mafatshe a ka kwa ntle a reka rooibos ka mo South Africa since rooibos-o e le yone ya mo South Africa. Ke tee e e tswang ka mo South Africa. Rooibos-o e oketsa ikonomi ya Aforika Borwa ka go dira ditiro for baagi ba mo South Africa.

Go khurumetsa dijalo mo temong go thusa ka boitekanelo jwa mbu go fokotsa metsi le gore mefero e se gole. Go godisa mmu gore mmu o kgone go itekanetsa go godisa dijalo mme go dira gore go sa nna le dijalo tse di bolang ka pele. Gape go oketsa go filter-ra ga metsi, ke botlhokwa ba go khurumetsa mbu le dijalo.

Ditamati di jalwa ka dithapo kgotsa ka tamati e e sa tlhole e nang le boleng go raya gore tamati e e setseng e senyegile. O e jala ka fo tlase ga mmu mme fa o fetsa go e jala wa e khurumetsa mme o dule o e nosetsa. E tla gola e nne le setlhare nyana sa teng mme e simolole e nna le ditamati tse di -green, ga di fetsa go fetola mmala di na red e be e le gone o kgonang go di roba.

Balemirui le badiri ba mo dipolaseng, dikgato tse ba ka di dirang go fokotsa le go thibela malwetse le dikgobalo. Ya ntlha, go lema go fokotsa dikgobalo, ba tla tlwaetsa diphologolo go tsamaya mo mmileng o diphologolo di tlwaetseng ka mokgwa o diphologolo di ka fokotsa go gobala ka malwetse diphologolo di tshwanetse gore di etele ke doctor ya diphologolo veterinary doctor go e enta ka mokgwa o o siameng gore di se lwale.

Kotsi ya go ja nama ya kgomo e ne e lwala mme ebile e entilwe ke e latelang. Motho o o tla jang nama ya kgomo e ne e e lwala ka mantswe a mangwe o tla tshwara ke bolwetse jo bo ne bo tshwerwe kgomo ka gobane moento o ne o le mo kgomo o a wa feleletsa o dirile mosebetsi wa teng ka gonne kgomo ile ya swa.